Abaholi bokusoka basuke bengafani ngoba amasiko nawo awafani. Kwela kwaZulu bakhona la basoki, la baholi bokusoka abasuke befake . Basuke befake laba abasuke beyosoka iy'mpilo zabo engcupheni ngoba bengalandelanga indlela okuyiyonayona yokusoka.

Iseluleko engingamunika sona ukuthi uma eseqeda ukusoka indlela yakhe nempatho yokuphila kwakhe. Impatho, indlela yokuphila kwakhe nempatho yakhe. kuzomele kushintshe konke lokho uma esebuya khona ekusokweni.

Cha, ngicabanga ukuthi ukudla okulinywa ekhaya kungcono kakhulu futhi kunomsoco ngoba ukudla ukudla okuthengiswa ezitolo kusuke sekufakwe amakhemikhali nezinto ey'ningi ey'xutshanisiwe. Lapho mara, kepha ukudla okulinywayo uyakulima, uyakuvuna bese uyakudla. Akudingeki ukuthi kufakwe imithi.

Ukushintsha kwey'nkathi nokwethiwa kwamagama nokuqamba amagama, yashintsha kakhulu ngoba esikhathini sakudala abantu abadala babenamagama wesiNgisi, kepha esikhathini samanje intsha inamagama asuke eqanjwe esikweni langakubo loyo muntu.

Uma ngiphiwa lelo puleti ngingacela ngingabacela, ngingacela loyo muntu osuke engipha lona kangasese ngimtshele ukubana angeke mhlawumbe angitholele elinye ipleti elinenyama ehlukile kunale asuke engiphakele yona.

Ezinye ziyawagcina, ezinye aziwagcini phela kwazise kusuke kuye ngengane ukuthi, ukuthi ifundiswe kanjani ekhaya kubo ngamasiko akwaZulu.

Kubalulekile ukukukhetha ngoba ukudla kwami kwesimanje kunezinto ezingamulungele umuntu ezingamnonisa noma zimugulise.

Ziguquke ngoba izingubo zakudala zazakhiwe ngezikhumba zezilwane zabazingeli ngoba abantu bakudala babephila ngokuzingela.

Kube nomthelela omkhulu kakhulu ngoba indlela okwakugqokwa ngayo kudala ayisagqokwa manje.

Ungawondlwa ngokuthi uboniswe indlela okuyiyona eyayisetshenziswa kudala ngomngcwabo wesintu.

Yebo, zikhona izinguquko zendlela okwakwenziwa ngayo ukudla zasemandulo mawuqhathanisa nendlela okwenziwa ngakho ukudla kwesiZulu esikhathini samanje, njengokuthi kwakusetshenziswa umlilo enkathini zasemandulo.

Indima ayidlalile umalume ukuthi ebonise umfana izindlela zokuthi kumele aziphathe kanjani njengoba esebuya ukuyosoka.